Njengomfazi ube yaliwe ukubonisa intlonipho koodadobawo bomyeni wam kukunxiba ngalaa ndlela babe ndifundise ngayo kukunxiba impahla kamakoti.

Phambi kokuba umhlobo wam aze ekhaya, ndiza kuzama ngako konke okusemandleni wam ukumcebisa nokumcacisela kokubaluleka kwembeko. Ndimcacisele ukuba xa ungena endlini uyindoda kufuneke ukhulule umnqwazi ukubonisa intlonipho kumntu ozawube ufike ekhona nakubantu abadala bekhaya.

Isinxibo esinefuthe kakhulu kule mihla siphala kuyo kubantu abangootata bakwaXhosa yibhatyi, umntu ongutata wakwaXhosa akakwazi ukungayinxiba ibhatyi. Kubalulekile ukuba abe nayo nomnqwazi awuthwalayo apha entloko esiwubiza ke ngokwelasemzini ukuba yi-hat, isigqoko, zibalulekile kakhulu ezi zinto kumntu ongutata, nebhulukhwe ibe nde. Umntu ongutata ukuze ahlonipheke akakwazi ukunxiba laa nto siyibiza ngokuba ngushoti, kufuneka ibhulukhwe ibe nde ifikelele ezantsi.

Kubantu abangoomama into ebalulekileyo yiqhayiya, ukuba ungumntu ongumama otshatileyo obheka emzini wakhe kubalulekile ukuba umntu abhinqe isikhafu. Kukho iimpahla ezibizwa kuthiwa ngamadakhi ziimpahla ezibalulekileyo ezo kule mihla koomama, nelokhwe ende efikela emadolweni kunye nejezi ayibeke okanye ayinxibe.

Umnyhadala endiwuthandayo endiza kuthetha ngaye ngomnyhadalala obizwa ngokuba ngumgidi kwaXhosa kulapho ke amaXhosa anxiba into ekuthiwa ngumbhaco. Sekumnandi kwimihla esiphila kuyo ukuba imibhaco yahlukile kodwa oyena mbhaco wokuqala kwaXhosa ngombhaco onombala omhlophe nomnyama, kwezinye iindawo ke iye ibe ngulo mbala uorenji. Kunxitywa imibhaco imibhaco enencebetha kunye neefaskoti.

Isinxibo siye sihluke emngcwabeni, ukuba ngumfazi otshatileyo kukho isifihlo okanye umngcwabo emzini wakho unxiba ngelaa hlobo unxityiswe ngalo nglwaa suku wawufika emzini ungumakoti. Xana uyintombazana uyanxiba ndiphiliseke njengentombazana unxibe ilokhwe uba uyafuna uthwala uthwale kodwa ke nanko umahluko phakathi komtshakazi nentombi engekatshati.

Okubalulekileyo kundiliseka andivumelani nento yokuba ukuveza iingalo namabele yinto eyiyo. KwaXhosa xa kusenziwa izinto wonke umntu funeke ahlonipheke anxibe ngendlela eyiyo ukuze abantu abadala nabo bafumane imbeko abayinikwayo. Emisebenzini yesiXhosa kubalulekile ukuba wonke umntu enze izinto ngendlela eziyiyo.

Okubalulekileyo kukumfundisa umntana ngemvelaphi yethu nokumchazela indlela entle ngayo ukuze ukuba singayilibali inkolo nenkcubeko yethu. Kubalulekile ukuba endlini kusoloko kuthethwa ngayo nokuba abantwana ubakhumbuze ukuba bavela phi ubacacisele ukuba oomama, ookhokho bethu apho basuka khona.

Ukubaluleka kwesiduko yinto enkulu kakhulu kwaXhosa. Kubalulekile ukuba umntana amcacisele apho nisuka khona, umcacisele umnombo wekhaya nokuba kubaluleke kangakanani ukuba umntu azazi apho asuka khona ukwenzele noba unobuzwa noba ngubani abonakale engumntu ozidingcayo ngemvelaphi yakhe.

Molweni, bantwana bam. Lena into niyenzayo ayikho ntle and kwaye ayibukeki. Kubalulekile ukuba nizifundise kwaye nimhloniphe umntu ngento athi uyiyo, zinintsi izizathu zokuba kutheni umntana esebenzisa isiduko sikamama wakhe. Umntana wentombi engatshatanga umntana ngowakowayo, ngoko ke yiyo loo nto lo mntana esebenzisa isiduko sikamamakhe ngoba ngokwesiXhosa okanye ngokwakwaXhosa ukuba awutshatanga bekungafanelanga ukuba unomntana. Uba kwenzekile uba ube nomntana ungatshatanga umntana ngowakulonina.